ngobudoda ngoba umsebenzi uvela ebudodeni ngoba ukusebenza kuvela ebudodeni into enkulu kakhulu ngoba nami mengibuya ekhaya ngazibona ngiyindoda ngempela ngoba ngathola intombi. Futhi ngakwazi ukuthi nami ngithole indawo yami, nami ngikwazi ukuzicalela umndeni wami ngithole nomsebenzi wami. Futhi into eshintshe impilo yami ukuthi nami ngikwazi ukwakha indlu yasekhaya ngiyicede ngendlela efanele, futhi nami ngikwazi ukusiza abantwana basekhaya ngondle umndeni wami. Yinto eyatshintsha impilo yami. Futhi into eyashintsha impilo yami futhi ukubona ukuthi nami ngiceda i-matric. Ukuceda i-matric kwaba yinto enkulu kakhulu ukuthi nami ngingena empilweni ukuthi manje kumele ngikhole ama-opportunities nami ngi-search-e impilo yami ukuthi manje ngizimiseleni, ngifunani ngempilo futhi ngiyaphi ngempilo.

Ukudla ngesikhathi emindenini, imindeni, sonke neminye imindeni inesikhathi sakhona sokudla ngoba hhayi, ukuthi abelungu kuphela abadla ngomndeni ngesikhathi sasebusuku kuphela. Ngoba ukudla kuhlanganisa umndeni, isikhathi esibalulekile kakhulu ngoba amasiko wethu asifundisile ukuthi sidle sonke sihlangene njengomndeni, sicoce sazane kabanzi. Yinto emnandi kakhulu ngoba ukudla kwethu ukudla okuhlanganisa umndeni, ukudla okuvela amansimini, ey'nsimini zasemakhaya, bonke abomama nabobaba bazicwilela umcombothi, omama bayaziphekela esayidini. Into emnandi kakhulu ngoba nale kudla, nale y'nyama lezi esizidlayo, iy'nyama esizihlabela zona kuphela thina la ekhaya, ney'nkukhu, ney'mbuzi, ney'nkomo. Kushukuthi konke lokhu umsebenzi mesidla, kuba umsebenzi kuba kubaluleke kakhulu.

Izingubo zamanje namanje zihlukene kakhulu, ezinye sesibona ama-celebrity kumabonakude. Yibo abaletha izingubo zamanje ngamanje ngoba bazitshintshatshintsha imibala. Izingubo zamanje namanje noma zidabukile bazibona ngoba zise-fashion-ini njengoba babona ama-celebrity babahamba ama-red carpet. Kodwa manje manje akusiyo into enhle kakhulu ngoba izingubo zamanje zidura kakhulu koda azibukeki kahle, khona lezi ukuthi aziduri kodwa zibukeka kahle. Kodwa singabantu nje uma into singayibona kumabonakude into esiyifunayo, into esifuna ukuyigcoka, into esifuna ukuthi abantu basibone sigcokile yizinto lezi ukuthi mesingene efeshinini omunye umuntu mangimbona ay'gcokile nami ngifuna ukuzithola ngiy'gcokile le y'ngubo lezi. Kodwa omunye nomunye umuntu unelihlo lakhe nendima ema-fashion-ini. Abantwana

Uma ingane izalwa yinto enhle kakhulu meyilethiwe emhlabeni ngoba uma ilethiwe emhlabeni kuba negama ebamupha lona futhi bambhabhadisa esontweni, abafundisi bayamthandazela. Igama bamupha lona, bamupha igama elomunye wasemndenini ngoba abazali bakhe bayokhetha ukuthi igama liphi abamupha lona. Futhi umntwana makaza, bamamenzela ama-baby shower bamulethela ama-present-i umndeni, nabangani bayahlangana bazojabula nomamakhe nobabakhe. Imindeni iyahlangana kakhulu.

Kukhona ukushayisa kukhona ukushayisa phakathi kwemfundo yesimanje nolwazi lwendabuko ngoba abafundi besimanjemanje bathanda ukwenza izinto ngoba babona izinto emabonakude njengamazwe angaphesheya, njengabo-America. Abafundi base-America bathanda ukuba sesitayeleni. Le sitayela lesi bathanda ukusifaka ukuthi kube isitayeli sabo nabo cause abafundi laba abavela emakhaya bazibona ngathi abanangani futhi basalela emuva ngalokho. Yikho lokho ukuthi bayahlukana futhi labo abasakwazi ukuthi bachumane babe abangani. Kodwa loko uma bangazwana ngey'ndlela zokuthi, ngey'ndlela zemfundo bazame ukusizana ey'ncwadini, yinto le engabahlanganisa ngazo. Bangabheki ukuthi yini ifeshini abay'gcokayo, abantu bagcoka kanjani kodwa abafundi bazimisele .

Abantu baveza ama-fashion nokugqoka kwabo ngey'ndlela ezahlukahlukene. Osaziwayo yibo abaphethe phambili ngoba abantu babheka amabonakude kodwa babona la mamfeshini nasema-Facebook, ama-social media kodwa bafuna ukufanisisa ukugcoka okufana nala bantu laba. Kodwa le nto le into yokuthi abantu bayay'thanda nale y'mpahla abazigcokayo emfeshinini. Uma umuntu angazigcokanga aowa, nabo abakuthathi njengomngani futhi awukho e-fashion-ini. Kodwa abantu bayathanda ukugcoka ley'mpahla lezi bafuna ukulingana emagrubhini futhi ey'kolweni nasema-college-ini iy'ngane yizo eziphuma phambili ngey'mfeshini ey'hlukahlukene loswaziwayo.